Ho ya ka monahano wa ka sena se bakwa ke bakganni ba kgannang nako e telele ba sa phomole. Ba bang ba bona ba etswa ke ho sebetsa di-hour-a dihora tse ngata ho feta tse ba tlamehang ho di sebetsa. Jwale ba ithola ba dula ba kgathetse, ba sa phomola nako e telele qetellong, ba qetelletse ba baka dikotsi tsena di tseleng.

Ke nka mo jwetsa hore mokganni empa APP ya lona e itse e tlameha ho patala mashome a mararo e seng a mane. Ke kopa hore re utlwane hantle mme re sebedisane hantle. Hobaneng se ngotsweng APP-eng ya ka ke se ngotsweng APP-eng ya hao. Empa haebaneng ho le jwalo ke tla mpe ke tlo ke tlo tlameha hore ke o report-e diphaposing tsa lona tsa transport-o ya ya lona hore ba tsebe hore sena se ya etsahala mme ba kgone ho ba leseding ka sena se etsahalang.

Ke nahana ntho ena e bakuwa ko ho sa tshireletsehe ya bakganni ba dibese makeisheneng a rona bakganni ba tshwarwa poho ka dinako tse ngata, mme sena se tshosa bakganni hore ba qetelletse ba sa batle ho tla ka hara makeishene. E ngwe hape ya tsona ke nahana ke hore ditsela tsa rona tsa makeisheneng ha di a itekanela ha di ya ema hantle ha di hantle jwale ena kaofela ke yona e etsang hore dibese di qetelletse di sa tsamaye ka hara makeishene.

Malome wa tseba maobane ha ke tswa mabenkeleng ke ile ka kopana le teraka e nngwe e ne e tsamaya e tatile haholo teraka ena na ke e tsamaisang bohobe mona mabenkeleng. Empa ke utlwa ke sa rata motsamao wa yona e ne e tsamaya e tatile haholo e bonahala e tatetse pele moo e yang teng empa ke utlwa ke ile le ngongoreho ka tsela eo e ne e tatile ka teng. Itse ha ke sheba ha ho na le bana ho na le batho ka seterateng, empa ke bone e tatile haholo. Ke nahana hore ke hloka hore ke tsamaye ke ye dikantorong tsa bona, ke lo report-a hore ke lo tlaleha taba ena na hore mokganni wa bona ehlile o na kgannela ka sepiti se hodimo haholo.

Yona taba ena na e bohlokwa haholo, haholo tabeng ya hore ha batho ba baholo bo nkgono le bontatemoholo ba ile ba lo kgola ba hloka hore ba thuswe ka transport-o e leng hore e tla ba nka kobo, e se e ba kgutlise hape tabeng ena. Ke taba e leng hore e hloka ho dula fatshe e shejuwe ka botebo. Hobaneng ditjheleteng tseo tse ding ke nahana hore ke moo mo ne e le hore ho nka patalwa di fifty ranta di transport-o tse e leng hore ba bolokehile ho tsona. Ba ye ba thuswe, ba kgone ho kgutla ka pele ka potlako, ba sa ema di-line, ba sa tholang di-accident ebile ba sa ba sa tshwarwa poho.

Re na le bothata re le setjhaba bothata bona e sale re bapane le bona mme ho bapaneng le bona re ithola re ntse re tobane le bona le kajeno. Bothata bona ke ba bana ba tsamayang ka maoto le teng ka tlhahiso ya ka. Ke ne ke nahana hore ho bohlokwa ho nka ba tholisa ba thollwa bese, e leng hore e qala mo lekeisheneng le qalang teng, e tla qetela mo lekeisheneng le qetellang teng hore e thuse bana ba senang bokgoni ba se ke ba patala.

E-hailing e bohlokwa haholo, e a thusa ka dinako tsohle, mme e kgona hore e o thuse ka ditheolelo tse tlase haholo moo teng o kgonang hore o fihle ka nako moo o yang teng. Empa ha re bapisa le ditekesi, ditekesi tsona di a tura mme hodima moo o tlameha o emele hore e tlale hore e kgone ho tsamaya. Jwale ke bona e-hailing e le bohlokwa haholo ebile e thusa boholo mona setjhabeng.